Swa va tikela u kuma ku ri yena u veke mali ya karhi ya n'hweti leyi ne ku a ta famba hi yona. Loko swi fika yi tlakusiwa exikarhi u boheka ku lava mali yin'wani ya ku tatisa la ka mali liya ya yena ya ku famba u kuma ku ri se a fanele a teka mali ya xixevo a tatisa lani ku ri a ta kota ku famba hi ku ku ngeteriwe exikarhi ka n'hweti yehe a veke mali yo karhi a tiva ku fambiwa hi mali yo karhi kumbexana u kuma ku van'wana ntirho lowu va tirha kona va hola mali leyitsongo loko se ku tlakusiwa timali ta tibazi munhu a nga ha koti ku ku ku tihanyisa wo hanyela ku hakela bazi wo hanyela ku mali ya yena a ya ha endli swona swilo swa yena a swa ha hlangani swi sungula ku ku ku tika xiyimo xi sungula ku tika xiyimo xa.

Exi swi nga ni khumba hi tindlela to hambana hi ku loko ro tlakuka hi nga swi tivi a hi nge hinkwenu emutini mi mi mi mune mi famba hi tibazi a ku vekiwa mali yo karhi ya ku mi ta famba hi yona ene a ka ha ri na yin'wana se tibazi hi leti mali yi tlakukile mi ya fambisa ku yini mi ri va mune mi ya ngeterisa ku yini mali hi ku a ma ha ri na mali se exi swi nga ni tikela ngopfu mina ku va mali yi engeteriwa exikarhi ka n'hweti ku va ku mehe ni veke mali yo karhi ya ku ni ta famba hi yona se mali a ya ha ringani ka liya ya ku u ta famba hi yona se u fane u ya lombalomba timali ka machonisi loko n'hweti yi hela u fanele u hakela timali ta machonisi u fanele u ngetela timali ta bazi u fanele u xava swakudya u fanele u yisa vana exikolweni na u fane i hlamba se swa tikanyana.

A ku na swivangelo swo tala swi endlaka ti ta bazi ku mafurha lama mabazi hi fambaka hi wona loko ma tlakuka timali ta bazi ti fanele ti tlakuka lava lunghisaka kona tibazi ta vona loko timali ta vona ti tlakuka va fanele va tlakuka va tlakukisa mali ya bazi hi ku a va nge koti ku chela mafurha loko vo ka va nga tlakukisa kumbe mafurha ya tlakukile a va nga koti ku lunghisa bazi loko vo ka va nga tlakukisi mali ku ve ni le va lunghisa koho timali tlakukile.

va ha famba hi mali yin'we mali ya vona a yi hungutiwi lexi mina ni xi tivaka i ku mudyuhari loko wo fika ebazini kumbe ku yiniyini xa ku famba a ku nga ri na xa ku tshama u nyikiwa xa ku tshama a tshama wena u yima mara mali hi hakela mali yin'we u n'wana u muntshwa u mhani u papa u mudyuhari mali i yin'we mali ya swa ku famba a yi hungutiwi ku fambiwa hi mali yin'we.

A swi hluphi leswiya loko a nga koti ku xava bazi u n'wu pfuna hi ku u n'wi u n'wi vutisa ku ri u xava bazi ra thikithi ra ku ya kwihi u lava ku xava ya mali muni kumbe ra mavhiki mangani kumbe ra n'hweti ivi u n'wi xavela u n'wi nyiketa bazi ra yena ra thikithi u n'wi nyiketa na cinci ya yena loko ku ri ku na cinci.

Swi nga va pfuna vadyuhari njhani a ni i vanhu lava tikumelaka e mali ya ya mudende se loko se vo va hungutela mali ya bazi va nga kota ku tifambela va tiyela laha va lavaku ku ya koho ya mara hi vu swo a va fane va hunguteriwa va nga ha fambi ku fana na munhu un'wana na un'wana hi ku va tidyuharile kuma mudyuhari a khome ten rhandi laha a lavaka ku yaka kona va ku i fifteen rhandi swi nge endli va nge koti ku fika laha va lavaka ku ya kona.

Ra vutlhari ri olovisa swilo ri hatlisisa nkarhi swa ku fana na loko u tirhisa ro ho tap-a u hundza swa ha bohi u humesa mali swi lava ticinci ra olova ka vatirhisi a wu rhwali ma a wu tshami u rhwale u khomelele mali hi mavoko loko u famba yi za yi ku lahleka kumbe va vhe va ku khutuza yo ho famba na rona u ya tihakelela hi rona. Ku na vuhlayiseki byi engetelelaka a wu fambi u khutuziwa u famba u tikhomela mali ya wena u kuma ti-discount tipoyintsi leti nga ta tlhela ti ta ku pfuna ku ri u ti tirhisa siku rin'wana so ri olove ngopfu ri olove ngopfu.

Khadi xo fana na khadi ra vutlhari i khadi ra vutlhari kahlekahle smart card so hi ku komisa a ho ni ku xi olovile kahlekahle i khadi ra electronic leri ri kumaka chipe i ri endlaka swilo swi olova u kota ku xavaxava ho tap-a kunene u hundza a ri hluphi a wu yimeli ku ba ti-pin ku nyikiwa ticinci ho tap-a u tihundzela.

Mehe ni nga tsaka njhani a ni ta yi tirhisa hi ku ri olovisa swilo ri olovile ivile laha madoroba ya ku fana na laha hi humaka kona a swi laveki u tshama u khomelele mali hi mavoko ku na vanhu vo hambanahambana vo khutuza vanhu se hayi mehe a ni ta tsaka xem a ni ta tsaka ngopfu ene a ni ta ri tirhisa hi ku a ni a ni nge he faambi ni khomelele mali hi mavoko to hundza ni ti-tap-ela ni endla leswi ni endlaka swona tap-etela ntsena.